Iingenelo zokugcina inyama isemkhenkceni kukuba ihlala ixesha elide.

Imveliso zezolimo ziba nefuthe elikhulu ekusixeleleni ngamaxabiso okutya. Ukuba amafama ethu awanayo into elingeneyo ethe xaxa, kulapho kuzawufuneka siye kwamanye amazwe siyokhangela izinto esingenazo. Xa sisiya kwamanye amazwe siyokhangela izinto ebesingenazo, zifika apha zibe lixabiso elithe xaxe.

Icandelo lezolimo lidlala indima enkulu kumaxabiso okutya, kuba loo nto ithi yongeze kule nto siyibiza ukuba yi-GDP yelizwe. Ukuba amafama ethu aza anako ukutya, ayongeza kwi-GDP. Xa ukutya kwethu sikuthatha kwiindawo ezingaphandle ezifana namanye amazwe, loo nto ithi inciphise i-GDP yethu.

Njengomlimi kubalulekile ukuba ndiwazi amaxesha okutyala neziqhamo ezithi zityalwe ngamaxesha athile. Ukuba andiyazi loo nto iya kubeka izityalo zam emngciphekweni, nam indibeka emngciphekweni wongenzi mali.

Nam kule yam ifama ndizawufaka umdiza weswekile, kuba lo mdiza weswekile uyafunwa kwiindawo zonke. Nokuba sinawo amafama kodwa awonelanga.

Bhotani bazali, ndiyava uba ninengxaki apha yongabi namali yezihlangu zesikolo zabantwana. Nazi iinkomo zenu zisetyisa, zisehlisa. Uba zehlisa kangaka, ningadibana ningabafama niye kwivenkile zabucala nibathengisele ubisi lwenu lwezi nkomo okanye nenze itshizi ngalo okanye nenze amasi. Apho nizawukwazi ubathengisela baninike imali. Ningadibana ningamafama niyothengisa khona okanye umzi nomzi uzithengisele ukuze nibe nemali epokothweni.

Amathuba maninzi akhoyo ukuba umntu aqale eyakhe ifama. Urhulumente unamacandelo anikezela ngezimali kumafama amancinci nabantu abafuna ukuba ngamafama ukuze baphuhle baphuhlise nendawo abakuyo.

Iimbotyi ziyagcinwa ukuze zingaboli ixesha elide. Zigcinwa ngokuba zihlanjwe emva koba zihlanjiwe zibekwe endaweni ebandayo engangeni langa.

Abafuyi bangaya kwabanye abafuyi abanamava ukuze bave kubo iindlela abenza ngazo, okanye bachwechwele amaziko akarhulumente ukuze abaxhase.

Ityhuna yile ntlazana incinci iba kwezi totana zincinci. Yona yeyona ntlanzi inezakhamzimba.

Lutsha ndize apha kuni namhlanje unicacisela ngamathuba kwezolimo. Kwezolimo ininzi imali enokwenziwa kuba awuzube wondla usapho lwakho, wondla nesizwe kum. Nempahla lena imfutshane uyawuthi uyithengise uyabe unceda wena unceda nelizwe lethu ukuba sifumane izikhumba zokwenza iimpahla ezohlukeneyo.

Xa ufuna ukwenza isonka samasi uthatha ubisi, ityiwa neviniga uzidibanisele entweni. Emva koko uzazibeka eziko apho uzazenza zibile. Ukubila kwazo uyazizamisa uzizamise zide zibile, emva koko zibilile uyazisusa eziko. Uzisusa kwakho eziko uyaqhubekeka uzamisa kude kube yimizuzu elishumi. Emva kwaloo mizuzu ilishumi kulapho uzawuhluza khona. Uzawuthatha into yakho yohluza uyohluza lo mxube wakho. Emva koko uhluze umxube wakho uzawulinda ide iqine, ibe ngesonka samasi eso.

Ulutsha lungancedwa ukuze lutshintshe indlela yokucinga. Ukuba amafama angaza kubo abathathe babase ezifameni zabo babafundise, bababonise ukubaluleka kweefama neengeniso abazifumanayo rhoqo.

Iingenelo zokufuya iinkomo phaya ezilalini zifana nokuncedisa ekulimeni, ziphinde zikuncede ekubeni ube nebisi, ziphinde zikuncede ekuthengiseni, ungazithengisa ungenelelwe yimali.

Indlela yokugcina umbona ungaboli ixesha elide kukuba uwubeke endaweni ebandayo, indawo engafumiyo, engangeni langa.

Abantu abafuna ukuqalisa amashishini okuba ngamafama bangatyelela amanye amafama aqinileyo ekudala ekho ukuze bafunde kubo into eyenziwayo ngamafama.

Kubalulekile ukuba amafama afumane inkxaso kwezolimo kuba amafama ngawo asondlayo, ondla uMzantsi Afrika esondla nelizwe. Xa kungekho mafama ukutya akukho.

Ndingumlimi osakhasayo, amaxabiso amafutha ezithuthi ayasithwaxa ngolona hlobo kuba sixhomekeke kwezi zithuthi ukuba senze imisebenzi yethu singamafama.

Imicelimngeni esinayo apha kukuba iihagu zethu zihambe zihambe zigule. Sijonge ukuba ziyagula, ziyalahleka nolahleka ziphinde zibiwe ngabantu.

Ubuxhakaxhaka bale mihla kwezolimo kunegalelo elihle, kuba abantwana bethu bebekade bengasebenzi bafundiswa nabo ukusebenzisa obu buxhakaxhaka bale mihla ukuze nabo babe nemisebenzi kwezolimo.

Iingenelo zamaxesha okuphumla emsebenzini kubasebenzi basefama kukuba yonke into abayidingayo amafama aza nayo. Izinto ezifana neendawo zokuthenga nezokuthengisela ziba khona zibe kufuphi efama.